Dibanka fa di amogela kopo ya karata ya sekoloto di lebelela pele gore a o na le dikoloto tse dintsi kgotsa o na le dikoloto tse dinnye na, di lebelela gape gore a o tla kgona go patela sekoloto fa e go neela sekoloto, e lebelela le gore a ga o a tsenngwa ko credit bureau o le motho yo o tlholegang go patala dikoloto tsa gagwe.

O tshwanetse o lebelele gore a ke karata efeng e tla go thusang go ya ka ditlhoko tsa gago, o tshwanetse gape le gore o lebelele gore a o tla kgona go patela sekoloto seo na gape mefuta e e farologaneng ya dikarata e nngwe ke credit card, e nngwe ke debit card.

Hisetori ya gago ya go adima madi e ama tsela e o dirang kopo ka yona ya sekoloto kwa bankeng ka gonne o tshwanetse go senola hisetori ya gago ya kadimo ya ditšhelete kwa bankeng. Hisetori eo ke yone e bank a e kgonang go tsaya tshweetso ka yona gore a ba go neya sekoloto kgotsa nnyaa ka gonne ba kgona go bona ka hisetori ya gago gore motho o kgonang go patela dikoloto tsa gagwe kgotsa nnyaa, ka jalo gore hisetori ya gago ya dikoloto e nne ntle o tshwanetse gore o patale dikoloto tsa gago sentle kgwedi le kgwedi le gone o patele madi a o a reilweng gore o a patele.

Diphoso tse di tlwaelegileng tse o tshwanetseng gore o seke wa di dira fa o dira kopo ya karata ya sekoloto ke gore o seke wa bua maaka, bua nnete gore banka etle e kgone go go tshepa e kgone gore e go neye sekoloto ga o se tlhoka.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

Go nna le kitso ka tsa madi le go ithuta go ka thusa batho gore ba dira ditshwetso tse di siameng ka madi a ba wa tsereng kgotsa ka karata ya sekoloto e ba e tsereng gore fa ba setse ba patela sekoloto ba kgone go bona gore ba patela sekoloto ba dirileng ka madi ao.

Bank-a fa e go neela sekoloto e tsaya tsia ka gore e lebelele gore credit history ya gago e ntse yang, e lebelele le gore o amogela madi a le makae ka kgwedi, e lebelele le gore a o tla kgona go patela sekoloto na wa bereka kgotsa wa ipereka, gore morokotso wa gago wa go bula sekoloto o ye kwa tlase o tshwanetse gore o ntlafatse credit history ya gago.

overdraft ke gore o kgona go bona thuso ya tsa madi ka bonako mme borai ba overdraft ke gore morokotso wa teng o kwa godimo.

Ke overdraft kgotsa insufficient funds o ka di tila ka gore o seke wa berekisa overdraft o dule o na le madi a a lekaneng mo akhaontong ya gago le gore fa o sena madi o seke wa berekisa akhanto ya gago gore o seke wa tsena ko overdraft.

Dituelo tse di duelwang ke dibanka ka ntlha ya go dirisa madi a mantsi di ama moreki ka gore a patele morokotso wa overdraft ka jalo motho a ka fokotsa ditshenyegelo tseo ka go se berekise overdraft.

O ka dirisa mokgwa wa go bula savings account mme o ipeele madi kgwedi le kgwedi gore ga o tlhoka madi ka bonako o bo o berekisa di savings tsa gago kwa ntle ga gore o duedisiwe madi a mantsi.

Travel wallet e go letlelela gore o ipeele madi a go tsaya loeto la go ya nageng e sele le gore madi ao a o a tsenyang fo travel wallet-eng ya gago a kgone go ananela madi a naga e sele e o e etelelang.

Forex ke tsela ya go reka le go rekisa madi le mafatshe a mangwe, o tlhoka gore o nne le khomputara kgotsa smart phone-u le internet access gore o kgone go berekisa forex trading gape o tshwanetse gore o nne le forex account.